Ke ne ke re puso ya rona e ka re thusa e ka thusa bagodi mo tikologong ya rona, go ka tsamaya ntlo le ntlo ya lebelela gore mo tikologong eo mogodi, kapa mogolo a dulang mo go yone e ka tswa e babalesegile le go ba abela diaparo le dijo.

Nna ga ke bone go le botlhokwa gore bagodi ba ka tlhokomelwa ke ba lelapa, ke ne ke nagana gore ba ka isiwa ke kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi hobane go na le batho ba e leng gore ga ba tlhokomele bagodi ka tshwanelo ko malapeng. Mme ebile ga ba na taba le gore bagolo ba ja kana ba a tlhapa, go na le malapa a e leng gore ba nyonya bagodi bagolo mo malapeng ba ba sotlha kaka.

Dilo tse batho ba di lebeletseng mo setsong malebana le go tlhokomela batsofe ke gore Di farologana ka gore, ko bagodi ba tlabe ba nna teng ba tlabe ba tlhokomelwa, mme ba lebelela nako e nngwe le e nngwe go fetisa kwa lapeng.

Malebana le go tsofala le go tlhokomela batsofe mekgwa le ditekanyetso ke gore ba go newa melemo le go tla ba check-iwa, ba tla ba lebelelwa gore ba ka tswa ba na le makoa a feng a mangwe mo mmeleng wa bone.

Lelapa le setšhaba di na le seabe mo go tlhokomeleng batsofe, hobane ga ba tseele batsofe ba ba sotlakaka ga ba tseele matsapa jaaka matshwanedi.

Rona go ya ka tikologo ya rona ga gona ditirelo dipe fela tse di tlamelwang bagodi, hobane bagodi ba rona ka bontsi ba sokola, ba sotlega, ga nke ba tsaya matsapa ya gore ba ka direla bagodi ba rona ba ka ba tseela matsapa ka go ba agela di ntlwana gaufi gore ba ka ba tsaya ba ba isa ko di ntlwaneng tsa bagolo. Mo tikologong ya gona ga gona ditirelo dipe tse re di kry-ang.

Mafelo a e leng gore a itse go tlhokomela bagodi ke mafelo a e leng gore a diretswe bagodi, ditirelo tse ba ba fang tsona ke go ba tlhapisiwa, ke go ba apesa, ke go ba fa dijo tse di naleng dikotla le go tla ba ba tsenya ditshipi tsa bone ba ba biletsa ma-nurse gore ba tle go ba lebelela gore ga ba na mathata ba ba fe le tsone dipilisi tsa bona. Ga e le gore go na le bangwe ba e leng gore ba tlhoka go ka nwa dipilisi gongwe tsa go ka latlhegelwa ke ditlhaloganyo jalo jalo.

Ke ne ke akanya gore fa puso e ka tsamaya metse le metse, mme ga e fitlhela motsadi o e leng gore ke motsofe ga ana tlhokomelo gareng ga a lelapa le, e mo tseye e tse le ditlamelwana tsa gage e tseye sengwe le sengwe se e leng gore ba go se tlhoka ko dintlong tse di tlhokomelang bagodi, di ba tseye di ba ise ko dintlong tseo. Go ka fokotsa tshotlakako ya bagodi mo tikologong.

Pension-e ya tlhokomelo ya batsofe e ama jang boleng jwa botshelo jwa batsofe ka kakaretso? Go na le batsofe ba e leng gore ba amogela pension-e go tswa ko pusong mme ga ba kry-e tlhokomelo e e maleba go ka tswa mo lelapeng, ka mantswe a mangwe ke ne ke re puso ga o le motsofe e sa go abela pension ya batsofe e abelwe fela batsofe ba e leng gore ba na le tlhokomelo ko lelapeng, mme ba ba senang tlhokomelo e ba tseye ko ba ise ko bagoding, e be puso e ntsha madi gore for bagolo ba e leng gore ba tlabe ba le ko ntlong ya batsofe go ka ba abela dilo, go ba abela ba abela madi ao gore ba kgone go thusa ka one.

Gore re bone pension-e kopo ke ne ke re fa puso e ka re thusa go oketsa pension ya motsadi mongwe mongwe e leng gore ke mogodi, gore re ka kgona go ba tlamela la go ba pholosa le go ba tlhokomela ka yone.

Ga ke akanye pension ya puso ya go tlhokomela batsofe e ama morwalo wa madi mo malapeng le batlhokomedi, mme nna ne ke akanya go gore puso e ka dira dikeletso tsa pension gonne pension e ya bone ga e se pension e e kalo-kalo gore e ka tlhokomela bagodi.

Motho o simolola go amogela madi a pension a na le dingwaga di ka tswa go sixty go ya go ko godimo, go tlhophilwe dingwaga tse gonne bangwe ba batsadi ba rona ba sa tlhola ba ka kgona go ka bereka go ka bereka sebaka nako e telele.

Ke ne ke akanya gore bagodi ba e leng gore ga ba kgone go fitlhelela kwa dipetleleng puso yone ka bo yone e tse maina a bagodi ba e leng gore ga ba sa tle kgona ba na le boitekanelo ba go ka fitlhelela kwa dipetleleng, ba ba direle leeto lengwe le lengwe kgwedi le kgwedi, ba ba hirele dijanaga tse e leng gore di tla tsaya mongwe le mongwe di mo isa sepetleleng, mme di ba tsaya ka kanelo ya group.